Tikhasitamu na vulawuri swa hi dlaya hina vaxavi lava hi xavaka swilo swa le lwandle hikuva mali ya kona yi vuya yi ri henhla leswinene kambeni vona va hi pfuna ku susa swilo elwandle va swi tisa laha eka hina.

Vanhu vo tala va na mimovha naswona loko va ri ku fambeni va hakela ti toll gate leswi swi endla leswaku mali liya yi hakeriwaku ka ti toll gate yi vuyisela eka ikhonomi ya hina hikuva vanhu lava hakelaku toll gate va tele.

A ndzi ta ya vutisa vanhu lava va xavisaka kumbe vachayeri hikuva hi vona ntsena vanhu lava nga ta ni byela ntiyiso loko wo suka u vutisa vanhu ntsenantsena va nga ku lahlekisa kumbe ta ringeta ku tekela leswi ku nga swa wena.

Vanhu loko mali yi ri ehenhla ngopfu ku tlula eka app-e va tshika va nga ha khandziyi bolt hikuva va suka va nga hakeli mali leyi se va nga twanana hi yona ku ya hi app swi endla leswaku vanhu lava khandziyaka bolt va nga ha tali ku fana na khale.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile leswinene ndzi tlhela ndzi swi vona leswaku ndzi wa nkoka eka malume wa mina ku va va kote ku ndzi xavela thikithi ra swa ra leswaku ndzi khandziya bazi le ro saseka swinene ndzi nga jahela ku nghena endzeni ka rona ndzi titwa ndzi ri endzeni ka rona naswona ni tlhela ndzi swi ndzi ndzi ri vona hi matihlo ma mina.

Mintlhotlho leyi vadyuhari va hlanganaka na yona i mitlhontlho ya swifambo swifambo swa kala swinene loko va fanekele va ya etitliliniki na le swibedhlele mikarhi yin'wana va tikuma va famba hi milenge ya vona ku ya fika kwale kule le, etitliliniki na le swibedhlele ku nga humeleli na movha na yin'we kumbe thekisi ya ku ya kwale va ya ku kona.

e-hailing yi endlile leswaku vanhu vo tala va nga ha khandziya mathekisi kambe va tikuma va karhi va famba hi uber kumbe bolt hikuva yi va fika fikisa laha va lavaku ku ya kona yi tlhela yi va teka laha vanhu va lavaku ku tekiwa kona, a yi fani na thekisi laha u fanekele u yi kuma exitichini.

Gautrain ya hatlisa kambe switimela leswin'wana swi teka nkarhi ku famba. Gautrain nga hatlisa yi ku fikisa la u lavaku ku ya kona kambe switimela xinene xi nga ku hlwerisa.

Ndzi le ndleleni ya ku fika eka nhlangano kambe ndzi kavanyetiwa hi ntlimbano wa mimovha lowu nga kona emagondzweni kutani ndzi ta fika endzhaka nkarhi nyana hikuva timo mimovha yi famba swintsongo hikwalaho ka ntlimbano lowu nga kona wa mimovha.

Ndzi nga hlamusela ndzi vula leswaku ndzi sukile e endlwini hi nkarhi kambe ndzi fika ndzi kavanyetiwa hi ku hlwela ka bazi leswi nga endla leswaku ndzi fika ndzi nga fiki hi nkarhi wa ntolovelo entirhweni ndzi kombela ku rivaleriwa ku va ni fike endzhaka nkarhi endzhaka nkarhi wo leha i ndzi ve na xihoxo xa ku va bazi ri ndzi hlwerisa.

Hi thikithi leri a ndzi ta ya ePretoria leswaku ndzi ta ya ePretoria Zoo ndzi ta ya vona swiharhi leswi nga kona ePretoria Zoo.

Ma Afrika-Dzonga va fanekele u tiva tindhawu leti ti nga tlanga nkoka eka ku va va kuma ntshunxeko wa vona namuntlha swi fana na n'wana loko a nga fanekelanga a rivala timintsu ta yena na laha a humaku kona.

Swi hlayisekile a swi hlayisekanga van'wanyana varheyili va na mona na mbilu yo biha va nga ku endla leswi va twaka va lavaka ku endla swona kambe van'wanyana varheyili va va tirha ntirho wa vona hi ku hetiseka va ku teka va ku yisa lomu u lavaku ku ya kona hi nkarhi va tlhela va fikisa hi nkarhi.

I maendzo lama ma nga le xikarhi ka mimiti na maendzo lama nga le xikarhi ka swifundza.

Timhangu ta mabazi ti endliwa hi loko vachayeri va mabazi va hatlisisa bazi ku tlula laha bazi ri fanekele ri fambisa xiswona kambe vona va famba hi, hi ku hatlisa naswona loko va va vatswotswiwile na ku va va karhale ngopfu.

Tiambulense ematikoxikaya a ti kumeki hi ku enela. Tiambulense ti fanekele ti suka kule eswibedhlele swa le kule ku fika ematikoxikaya hi ku, hi swona swi endlaka leswaku vanhu loko va ri ma ematikoxikaya va fonela ambulense yi teka nkarhi wo leha, ku fika.

Ndzi ehleketa leswaku a hi leswi a hi timhaka letinene hikuva loko munhu a khandziya bolt kumbe uber u suka a veke vutomi bya yena emavokweni ma muchayeri kambe loko muchayeri a nga yingiseli milawu, a nga landzeleli milawu i veka vutomi bya hina vakhandziyi ekhombyeni naswona xin'wana na xin'wana xi nga humelela.

Ndzi vona vanhu lava nga le bindzwini va tele vanhu va ku tala va xavisa exitichini va xavisa swilo swo hambanahambana ndzi ndzi ndzi tlhela ndzi vona vanhu lava va kotaku ku tekela vanhu van'wana swilo swa vona a ndzi titwi ndzi hlayisekile loko ndzi ri exitichini hikuva ku ri na swilo swo tala leswi humelelaku naswona ndzi chava ngopfu vanhu lava vo tekela vanhu van'wana swilo swa vona.

Mali ya thekisi yi tlakukile ngopfu hi nkarhi wa Covid-nineteen laha swi nga endla leswaku swi nga olovi swa ku vanhu lava va nga emakaya lava rhandzaku ku ya emadorobeni na swin'wana na swin'wana va nga ha koti ku tshama va karhi va ya emadorobeni hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya thekisi, yi sukile mali ya thekisi ku ya edorobeni yi suka eka twelve rand ya eka eighteen rand.